Di ba ama mo go sa siamang, ka gonne ditiro tsa gompieno di batla gore o di dirise mme o apply-e online.

Nna ke dirisa data ya Vodacom e leng yona ka gonne ke yona e sa tureng. Ke reka data ya hundred twenty-five rand e leng gore ke data ya WhatsApp, mme o fitlhela le twenty gig ya data straight mo o sa berekiseng. Ke rata yona ka gonne ke yona e le goreng ga e sokodise mo inthanete le mabone ga seyo ke yona e berekang.

Ke ne ke sebedisa data ya Rain, mme ka gonne ke yone e e neng e tura, ke ne ka tlhoka pelaelo gore ke e tlogele, mme ka e tlogela. Fa motho a tshwanetse go reka data, o tshwanetse go lebelela gore madi a o a duelang for data ga a ture or-e ga a fete selekanyo, mme data ya teng e ka mo last-a kgwedi ka moka.

O tshwanetse go tsena ka fa kgwedi e thoma, mme data e tshwanetseng o e dirise e ka ya ka wena gore o dirisa inthanete bo kanang maar-a e e leng botoka ke hundred and twenty gig kgotsa twenty gig.

Go tsenya a five G go tla be go thusitse lefatshe ka bophara ka gonne matsatsi mangwe di inthanete di tsaya nako gore o lebelele selo, kgotsa fa o batla go download-a selo go tsaya nako. Fa re ka re fitlhela five G, bophelo ba rona bo tlo ba botoka.

Fa o rekile data o tshwanetse go lebelela mo la mo ba onetseng bona mme o dira ka mokgwa o ba o bolelelang, if ba re star one thirty star a ebe o lokela le dinomoro tse di leng fa le. Ga o fetsa o tobetsa hash then ga o fetsa o tobetsa star one one one hash and then o tobetsa mo ba kwetseng buy, o tobetsa mo teng and then data o tla te choose-etsa gore o select-a mo go kae.

Fa data ya me e ne e ka fela ka nako, ke ne ke tla reka e nngwe. Gore o sireletse gore data ya gago e seke ya fela ka nako, o tshwanetse go ka wa sekgowa ba re o tshwanetse go set-a limit gore ka letsatsi o dirisa one gig go fitlhelela e fela ka letsatsi, mme fa e fedile ga wa tshwanetse go increase-a limit.

Nna fa ke dira ke reka data, ke dirisa go na le App-e ba e bitsang Voda Pay. Ke reka airtime ka e lokela. Ga ke fetsa go e lokela ke ya ko App-eng eo ka tobetsa. Ke tsena mo ba reng buy. Mme, o fitlhele App-e eo, tshwanetse go register-a pele, and then ke reka data mobile ka gonne ke yone e le goreng ga e ture, e babalesegile.

Ee, nka kgona mme fela o tshwanetse go dirisa email e leng ya gage ka gonne email, fa a ka e tshwanetse mo founung ya me, o tshwanetse go tshwanetse a itse le di-password-e, a sa lebala selo. Fa a ka tshwanetse dilo tsa gage, a ka kgona go romelela e be a receive-e dilo tsa gage mo email-eng ya gagwe.

Nna ke nagana gore go tla tswelela pele ka di-data tse di sa lekanyediwang maar mme ke tsona tse di cost-ang madi, madi a teng a leng kwa godimo.

Nna for karabo ya me ke nnyaa, ka gonne tiro tse di mantsi di dira gore bana ba se ke ba bala, mme ba dirise mogala wa bone wa letheka.

Tlhabologo ya AI e ama jang dithuto tsa rona? Nna ke nagana gore AI e thusa rona re le bantsi ba dithoto kgolwane ka gonne e ya re thusa fa re tlhoka thuso, mme le dikarabo tsa rona fa re sa di fitlhele kwa sekolong re sebedisa AI.

Dilo tse dintšhwa tse di ntsietsang e ka ba metšhine. Metšhine ra e dirisa for gore re e tlhatswe diaparo tsa rona. Go na le metšhine ya gore re direla dijana, go nne le metšhine e re direlang gore re kgone go tlhatswa dikoloi. Thekenoloji e dirile matshelo a rona a be botoka.